Kweyam ingqondo xa umntana womhlobo wam enondicela ndimkhaphe eye ekliniki uyokwenza uvavanyo lwentsholongwane ye-HIV kungathi qatha ukuba usesekwisteyiji sokucinga ngezocantsi na, usekwazi ukuya, ukwabelana ngesondo. Kodwa ke loo nto ke ayithethi nto, ithetha ukuba noko lo mntana ubonisa ukubhadla nokuzikhathalela isiqu sakhe.

Hayi, ingayingxaki kakhulu ke ngoku leyo xa iivenkile zasekuhlaleni zinothengisa amayeza ekumele athengiswe ekhemesti, ingakhona ingxaki kuba kaloku aza kufikelela emntwini wonke nakwaba nakwizaphulimthetho, kaloku singabanye asiwafuni kwaye asifuni wenza, uwasebenzisa kwizinto ezimele zisetyenziswe kuwo, abanye bazofuna uwasebenzisa kwizinto ezirongo ezinjengoba omnye afune ukudraga omnye.

Ixesha leCOVID-nineteen yayilixesha elinzima kakhulu ngoba kaloku sasingayilindelelanga into yoba singafumaneka kuba sinxibe iimaski, iimaski sizinxiba xa sisekliniki kuphela ngoku bekufuneka sinxibe noba umntu uya evenkileni okanye uya etawuni, funeka ngalo lonke ixesha unxibe imaski. Umzekelo, mna bendingakwazi ukuphefumla kakuhle ngaphantsi kwemaski, bekunyanzeleke ndiphefumle ngomlomo. Loo nto ke yaye yayenza yokuba ibende ke laa nyaka wekuxitywa kweemaski ngenxa yeCOVID-nineteen kodwa yabutshintsha ubomi bethu. Umzekelo, abanye baphulukana namalungu ee-families.

Abantu bayakoyika ukufa kwaye abasicingeli bavele benze and kunjalo nje basezogangxeleka kwizinto ezininzi ngoba bekufanele umntu amamele into ethethwa ngoogqirha, oogqirha ngabo abayaziyo izigulo zethu ezikhoyo noncedakala kwazo. Kodwa ke, abantu baye bathathe indlela lula. Yiyo loo nto ke begaxeleka kwezithembiso ezenziwa ngabantu abangengabo oogqirha, abafumana nje ithuba lokwenza imali.

Ndicinga urhulumente into anoyenza kukuba enze udliwanondlebe nabantu malunga nolu xinzelelo, andwendwele iikliniki kunye nalapha ekuhlaleni ukuze abantu bafundiswe ngolu xinzelelo. Ngoba sonke ke ingasehlela le ngxaki, ayehleli mntu umnye, ayihleli, yehlela nabani na. Urhulumente makathathe igalelo lokuvizithela iikliniki nabantu bokuhlala ngokupheleleyo.

Ndicinga ukuba loo mntana uziva ekhululekile kwaye ekhuselekile ngokuthetha nam ngesimo sakhe, abantwana kaloku banabantu abathembileyo nababoyikayo. Ngoko ke kwa ukuba aze kum nengxaki yakhe, loo nto ithi undithembile kwaye unethemba lokhuseleko kum njengotitshala wakhe.

Owu! Kuyayichaphazela kakhulu impilo yengqondo nokuzithemba kwabantu abaphila ngokuhlukumezeka ngoba kaloku bona bezibekele bucala nabo, bazibone ke ngoku bengamkelekanga kwaye bengathandwa. Kaloku nothi sonke, esidalwanga ngokufanayo sonke. So iyabachaphazela kabuhlungu and ibuhlungu kubo ngoba akukho mnandi ucalucalulwa nobekwa amabala.

Bazali, ndiyacela mani kwaye ningayithathi ngoba le nto ndizayithetha ayontlonipho okanye yindelelo. Ndiyacela bethuna usana, iseyimveku le ayikagqibi nenyanga izelwe, sicela ke ngoku uba ingancanyiswa, usana ngoba kaloku siphuma phaa phandle sihambe indawo yonke sifumane zonke iijemzi, ukungacoceki. So ke, loo nto ithi konke okungacoceki sizobuya size nabo esaneni. Loo nto ke ayilunganga for usana. Siyacela, sicela siyeke ukuncamisa usana.

Ndicinga mna abantu abonakalisa iimpawu zokuxhatshazwa kuluncedo kubo ukuba bathethe ngoba kaloku xa bengathethi bazokuncedwa njani? Asikwazi kaloku unceda umntu ungafuni uncedo. Kuzofuneka umbizele ecaleni, uthethe naye kakuhle ngomoya ophantsi, ngomoya othobekileyo ukuze wakhe ubuhlobo, wakhe ukwethembeka, azotsho akhululeke akwazi ukuthetha nawe nantoni na eqhubeka ebomini bakhe umntu. Kaloku uthi awukwazi umntu uthetha naye nje engakwethembanga okanye ningathengambani.

Hayi, andinakucebisa nto ke ngolwaluko ngoba kaloku aba kwa aba baluka ezibhedlele, ekuhlaleni sebethathwa njekungoba abolukanga, basengamakhwenkwe kuba besuke bayokwalukela ezibhedlele, loo nto ithi nabo abasakhululekanga ngoku uyokwaluka ezibhedlele ngoba babonwa njengento nje engenamsebenzi nongalenzanga isiko, xa uthe wayokukwalukela esibhedlele.

Hayi, andicingi njalo tu ukuba iikliniki ezihambayo bezithatha indawo yamaziko okhathalelo lwempilo, ngewungekho kaloku amaziko okhathalelo lwempilo, ngesingena kwa ziklinikhi. Ngoko ke ndithi iikliniki ezihambayo ziluncedo kwabanye abantu ngoba bakhona abantu bayonqena ukuyofola ezikliniki kuthathe imini yonke ngoba kaloku kugcwele abantu banintsi bancedakala kade, lilonke ke iikliniki ezihambayo ziluncedo eluntwini.